Kubalulekile ukuthi abafundi esikolweni bafundiswe ngeyindlela ezahlukahlukene zokudlala kanti futhi baboniswe ukuthi iziphi iyindlela angazigoma ukuze bangalimali bayenze izinto ngendlela efanele abangaziyenza noma abangazithatha. Kubalulekile ukuthi bazi futhi balandele ukuthi bayenza njani ngalokho, kubalulekile futhi ukuthi abafundi bayalwe noma batshele eyesikolweni ukuthi yiziphi izinto abangazidlala. Kanti futhi bakhuthaze nabo abafundi ukuthi kumele bayenze njani uma bebhekene nento, uma bedlala imidlalo esikolweni ukuthi yiziphi izinto ekumele baziyenze, yiziphi ekungamelanga ukuthi baziyenze, kubaluleke kakhulu ngokwazi kwami.

Kubaluleke kakhulu loku ngoba abaceceshi nabo kumele bahambe noma bahlangane nabantu abazokhona ukuthi babaceceshe, ukuthi uma bedila nezingane bayenza kanjani ngoba izingane kuzobe kuyizo ezizobe zidlala esikolweni imidlalo. So, kubaluleke kakhulu ukuthi abaceceshi baceceshwe nabo abanye abantu bese baphinde futhi bafundiswe ngokuphepha, nabo futhi baphinde futhi bafundise izingane ukuthi. Kubaluleke kangakanani ukuthi kuyo yonke into oyenzayo nanoma yimuphi umdlalo owudlalayo, kodwa kubalulekile ukuthi kule nto oyenzayo uphephe ube nesiciniseko sokuthi if ubudlala ibhola ufake izinto ezifanelekile eze bhola. Futhi kubalulekile ukuthi nalokhu endaweni ongakuyo indawo le ingane ezidlalela kuyo, zidlalela endaweni enjani.

Kubalulekile ukuthi izimpahla noma izinto zokudlala zeyingane zesikole zihlale endaweni ephephile kakhulu ukuze zingahlangabezani nabanye abantu, ukuthi bangayenzi noma yini kuzo. So, kubaluleke kakhulu ukuthi izinto zeyingane zihlale endaweni engcono eklini kanti futhi la abazoyenza khona isiciniseko sokuthi siphephile, nesikole naso kumele siyenze isiqiniseko sokuthi la ekuhlele khona izinto ziyingane kuyindawo e-right iyingane engasunoma ubani ongangena khona. Kanti futhi nabantu abasha noma abantu abadlala ibhola umdlalo noma yimuphi, kubalulekile ukuthi bafundiswe ngokubaluleka kwemidlalo ehlukahlukene ezoba khona noma abazoyidlala.

Mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abadlalisa imidlalo yesintu bayayifundisa kakhulu intsha yethu, bayifundisa izinto eziningi kakhulu ngoba bayifundisa nokuthi indlela ekumele bayiphathe ngayo kumele baziphathe kanjani, kumele bayenzeni. Iziphi izinto ekumele bazilandele kanti futhi babafundisa nokuhlonipha, into engingasho ukuthi ibaluleke kakhulu emphakathini wangakithi esihlala kuwo ngoba inhlonipho idlala indima enkulu empilweni yomuntu, kanti futhi nendlela oziphatha ngayo nayo ibalulekile. So ngiyacabanga ukuthi imidlalo yesintu nayo iyafundisa kakhulu loko, kanti futhi iyagcizelela eyintweni ezinjalo ngoba abantu uma bedlala badlala nabantu ababuya eyindaweni ezihlukahlukene. Kanti futhi abaphuma nasemakhayeni ahlukahlukene nalapho.

Mina amakhasimende wami ngingasho ukuthi ngingacala kucala nabantu engisondelene nabo noma ngingasho ukuthi nomndeni wami, abangani nabanye abantu, yibo abantu engingasho ukuthi ngingacala ngabo. Ukushintsha uthando lezingadi lube yimali engenayo, ngingasho ukuthi ngingacala nomndeni wami ngoba umndeni wami wuwo obaluleke kakhulu. Kanti futhi ngifune nabanye abaseduzane nami engasebenzisana nabo ngendlela engasho ukuthi ifanelekile, noma indlela engibona ngathi izongisebenzela ngoba angeke ngihambe ngithemba nanoma ubani. Ngoba esikhathini samanje kunzima ukuthi uthole noma uphilisane nabantu abathembakalayo ungahlala nabo uyenze into elungile, kanti futhi kufanelekile ukuthi usebenzisane nabantu abazothembela kule nto oyenzayo.